O tla tlameha ho sebedisa phone tsa sejwalejwale ho kenya app eno, ya ho banka. E be o bana le password, e le horeng e tsejwa ke wena fela, hore e o sirelletse tjhelete ya hao, ha o ka lahleha phone ya hao.

Ke tlo hloka tse latelang, dintlha tsa moamohedi, lebitso sefane, naha eo ba leng ho yona. Nomoro ya pasa kapa passport-o, le nomoro ya mohala. Palo ya tjhelete o e romellang, le mokgwa wa ho romela tjhelete, o batlang ho o sebedisa.

Ke qetetse kgale ho banka internet-eng, ha ke sa hopola le hore e ne le neng. Empa ha ne ke santsane ke banka internet-eng, ne ke sheba hore ke setse ke bokae le ho romela batho bao e le horeng ke ya ba kolota tjhelete.

Motswalle ne ke kopa o nromelle tjhelete ka ewallet-e hobane ha ke na account-o ya banka. Jwale mofuta oo wa ho romela tjhelete ho tlo etsa hore ke fumane tjhelete le ha ntse ke se na bank account-o.

Seo ke se tsebang ka forex, ke hore batho ba kenya tjhelete mono ha ba qeta, ha ke tsebe ba trade-a be ba fumana tjhelete ka morao ha moo. Ha ke na botlalo bo felletseng ka yona taba eo ya ho ya forex.

Ke tseba batho ba bangata, be e le horeng ba ne ba sebetsa, empa hona jwale ba ha a haul. E se e le sono ka bona, empa mmuso o ntso ba shebile hobane ke bo ke yona, ke bona ba ba thusang hore ba kgone ho itholla tjhelete tsa pension-e. Ho betere ba reke dijonyana le seshabo hore ba kgone ho phela.

Ke batla ho tseba na, ho tlaba le bothata ha e ba ke batla ho hula tjhelete pele ho nako e fihla? Hape ke tla fumana hlakiso mabapi le tumello, mabapi le ditumellano. Ditumellano tsa rona, na hona le ditjeho tse patisaneng, tse ka ntshosang ka morao?

O tlameha ho hlahloba hore na o kgona ho lefa bokae ka kgwedi deposit-e. Bongata ba dintlo bo hloka deposit ya ten percent ya theko ya ntlo. Ha o reka ntlo, o seke wa sheba theko fela, hape o tlo hloka ho lefa ho fetisetsa ntlo lebitsong la hao, ditifiso tsa molao le insurance ya ntlo.

Ke nahana hore se bakwa ke hore di-insurance tse ngata e theko e hodimo haholo, moo batho ba nahanang hore ba ka se kgone ho di lefella. E nngwe ya lebaka ke hore batho, batho ba, ba batla ho sebedisa tjhelete ka nako eo.

O ka kgona ho reka moya ka mohala wa hao, o hloka ho fumana app ya teng, e be o kena ho yona, ha o qeta o kgetha hore o batla moya o boleng bo bokae.

Phetiso ya tjhelete mahareng account-o, ha se mohala. O wa e lefella, o e bona banking statement-eng sa hao hore o lefile bokae mabapi a tsamaiso ya tjhelete account-ong ya hao.

OTP ke dinomoro tse rongwellwang ho wena dinomorong tsa hao, tse le horeng di register-ilwe ka account ya hao. OTP e sebedisetswa hore ba ba banka ba kgone ho bona le ho lekola hore ke wena a batlang ho etsa mokgwa ona, wa ho romela tjhelete.